Uma ungumsebenzi wezimo eziphuthumayo ophendula engozini lapho ingane ilimele kanzima futhi ecindezelekile, ukuxhumana nabazali noma abanakekeli kumele kwenziwe ngobuchule, ngobuhlakani, ngothando ngisho noma isikhathi sinqabile, iba nobubele futhi ubonise uzwelo. Qala ngokwazisa ukuthi ungubani futhi yini eyenzekayo, sebenzisa izwi elithambile nelikhuthazayo noma ngabe isimo sinzima, nikeza imininingwane enembayo nesifanele isimo, phendula imibuzo ngokucacile. Hlonipha imizwa yabazali, vumela abazali noma abanakekeli ukuthi bazivele ukukhathazeka, ukukhala noma ukungaqondi, baxhase ngolwazi nangezinyathelo ezilandelayo, ukubika ezindaweni ezikungomthetho.

Izikole ezahlukene kanye nezilungiselelo zemfundo zibhekana nemfundo eyisisekelo yosizo lokuqala kanye nokukhuthazwa kolwazi lwezempilo ngendlela ehluka kakhulu ngenxa yezinto ezahlukene ezifana nezinsiza ezikhona, uhlelo lwemfundo, izinqubomgomo zesifunda kanye namazinga olwazi lothisha. Kwezasemadolobheni imvamisa ziba nezinsiza ezanele, kufaka phakathi othisha abaqeqeshiwe kwezempilo noma abasebenzi bezempilo abangafundisa usizo lokuqala. Zingaba nezinye ezinhlelo ezifana ne-Life Orientation lapho abafundi befunda khona ngezimo eziphuthumayo, ukwelashwa kwezilonda, i-CPR. Ezasemakhaya kungaba nezinsiza ezilinganiselwe kanti usizo lokuqala lungafundwa kwelamanye amagama noma lunganakwa ngokuphelele, imfundo ingagxila kakhulu ezincazelweni eziyisisekelo ngaphandle kokuzijwayeza.

Abacimi bomlilo bagxile kakhulu ekulweni nomlilo nasekusindiseni abantu ezimeni eziyingozi zomzimba, amaphoyisa bagxile ekuvikeleni umthetho, ukuphatha izimo zobugebengu kanye nokuhlalisana nabantu, i-EMTS bagxile ekwelapheni iziguli ngokushesha nangempumelelo. Zonke lezi zinsiza zinezidingo eziqinile zokuqeqeshwa kodwa zihlukile ngobunjalo bokusebenza kwazo, okuqinisekisa ukuthi zimelana nezidingo ezehlukene ezibhekene nomphakathi ngesikhathi sesimo esiphuthumayo.

Imitholampilo ingasiza ukuqwashisa nokufundisa iziguli, ukuhlinzeka ngolwazi olulula nolunembile mayelana nesifo, indlela yokusebenzisa imithi nemiphumela yokungayilandi kahle, ukusebenzisa izilimi ezikhuluma abantu, ukuhumusha imininingwane uma idingeka. Ukuhlelela izingxoxo zabonakele ukuze iziguli ziqonde ukubaluleka kokuhlala ethembeni lokwelashwa, ukulandela ngomkhondo, ukuhlela izikhumbuzo ngocingo, i-SMS noma ngezincwadi zokukhumbuza isiguli izinsuku zokuphindela noma ukuphuza imithi. Ukugcina amarikhodi ahlanzekile ukuze abahlengikazi noma odokotela bakwazi ukubona uma isiguli siyeka ukuza.

Ukuhlela amaqeqesho ajwayelekile masonto onke noma nyanga zonke okuhlanganisa ukulwa nomlilo, ukusindisa abantu, ukuphatha imishini, ukusebenzisa izimo ezibhalwe phansi ezifanayo nezimo zangempela. Ukuhlinzeka ngezinsiza ezifana namavidiyo, amabhuku, ama-platforms, nama-podcast aku-inthanethi ukuze izicishamlilo zikwazi ukufunda ngezikhathi ezahlukene. Ukuvuselela ulwazi labo ngezinguquko emigomeni yemthetho noma ubuchepheshe obusha, ukusebenzisa amasisitimu okufunda ku-inthanethi, ukuhlinzeka ngezifundo eziguquguqukayo, lokhu kubalulekile ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya. Ukuhlela izinhlelo zokuzivocavoca ukuze baqine ngokomzimba njengoba umsebenzi wabo udinga amandla amakhulu.

Ukuxilongwa kusenesikhathi kungasiza ugwema izinkinga ezinzima ezifana nokuvinjelwa komchamo, ukulimala kwamaphaphu womchamo, noma umdlavuza, ukwelashwa kwe-BPH noma i-prostate kulula uma kwenziwa kusenesikhathi. Ukusebenzisa imishanguzo noma izindlela ezithize zokwelapha, ukuvakashela udokotela njalo ngemva kweminyaka engu-fifty kuyasiza ekutholeni izinguquko ezimbi ngaphambi kokuba zibe yingozi. Impilo ye-prostate ibalulekile ngoba ithinta nqo indlela yindoda echama ngayo, izinga lakho lokuphumula ebusuku nempilo yayo yonke jikelele, ukuvuka ebusuku njalo uyochama kanye nezinhlungu kungaba izimpawu zokuqala zalesi sifo. Okudinga ukuthi owesilisa afune usizo lwezokulapha ngokushesha, ukuze kuhlolwe ukuthi yini imbangela.

Ukuqinisekisa umuthi osemthethweni futhi osebenzisana amakhemisi asemthethweni ahlinzeka ngemithi egunyazwe ngohulumeni noma izikhungo zezempilo, lokhu kuqinisekisa ukuthi umuthi uhlolwe, uphephile futhi usebenza ngendlela efanele, ukugwema umuthi ongamanga noma engavumelekile. Ukuthola iseluleko esichwepheshe, ukuqinisekisa ukugcina umuthi ngendlela efanele, ubufakazi bokuthengwa komuthi, ukuhambisana nomthetho nokugwema izinkinga. Ukusebenzisa imithi etholwe ngokungekho emthethweni kungaholela ezinkingeni zomthetho, ikakhulukazi uma udinga imvumo kadokotela.

Yebo, bayafika babuze isiguli ukuthi siphila kanjani, sinezinkinga ziphi bese behlola ukucindezeleka kwegazi, izinga likashukela egazini, ukuphefumula, izinga lokushisa noma izimpawu zokugula. Ukugcina imininingwane, babhale phansi ulwazi lwesiguli, umlando wezifo, imithi isiguli esiyisebenzisayo, imibuzo mayelana nokuphila kwansuku zonke. Ukuqinisekisa ukusetshenziswa kwemithi ngokufanele, bahlole ukuthi isiguli siyawusebenzisa yini kahle umuthi wakhona uma sisawuthola ngesikhathi, noma uma kunemiphumela engemihle bayasiza ukuqonda ukuthi umuthi kufanele uphuzwe nini nokuthi yini okufanele igwenywe.

Kubalulekile ukuthi umuntu osanda kutholakala ne-HIV eqale ukwelashwa ngezidambisa gcikwane masinyane ngoba lokhu kunciphisa ingozi yokuba nezinkinga zempilo ezinzima, kuvikela banye futhi kuthuthukisa ikhwalithi yezimpilo yabantu, kunciphisa igciwane emzimbeni, kuvikela amasosha omzimba. Kunciphisa ingozi yokudlulisa i-HIV kwabanye, kugwema izinkinga zesikhathi eside, kuthuthukisa isimo sokuphila nokuqina kwengqondo, imithi yamanje ye-ARV's ilula futhi iyatholakala. Ukuqala i-ARV's masinyane ngemva kokuthola ne-HIV kuwumgogodla okuphila kahle, kuvikela umzimba nokuvikela abanye, kungcono ukuqala imithi kusenesikhathi kunokulinda kuze kube sekukhona izinkinga.

Izisulu zodlame olusekelwe ebulilini azihlali zithola ukwesekwa okwanele emtholampilo nakuba izinhlelo ezisemthethweni zikhona, ukuntuleka kwezinsiza ezanele. Eziningi izindawo ikakhulukazi zasemakhaya noma ezisemakhaya asathuthuka azinamtholampilo ezinezinsiza zokuxhasa izisulu zodlame njengabahlengikazi abaqeqeshiwe kwi-GBV, izeluleko noma igumbi lokuhlaliswa lesikhashana. Izisulu zivame ukubhekana nokulinda isikhathi eside, noma ziye esibhedlela ezikude ukuthola usizo olufanele.

Ngenkathi izikhungo zikahulumeni sezithuthukile kwezinye izindawo futhi zibonisa umzamo wokunakekela iziguli zempilo yengqondo, inkinga enkulu iwukungalingani kwezinsiza, ukungaqeqesheki kwabanye abasebenzi kanye nokubukwa okubi komphakathi. Isidingo esikhulu siwukuthi kunetshwe izinsiza zezempilo yengqondo, kuqashwe ochwepheshe abangeziwe, kwenziwe imikhankaso yokufundisa umphakathi ukuthi impilo yengqondo iyimpilo yangempela efanele ukwelashwa, ukwexhaswa, nokuqonda.

Ama-ejensi ahlukene e-EMS izinsiza zakahulumeni, lezi zihlinzekwa uhulumeni wesifundazwe njenge-KZN EMS zihlinzeka ngosizo kuzo zonke izigaba zomphakathi mahhala. Izinkampani ezizimele, private EMS njenge-Netcare, nine-one-one zisebenza kakhulu kubantu abane-medical aid noma abakhokhela ngqo. Amaphoyisa nomlilo, fire and rescue service ahambisana ne-EM S ukukhulula izisulu ezivaleleke emotweni, amaphoyisa aqinisekisa ukuphepha endaweni, aqondise i-traffic futhi aqoqe ubufakazi.